Izinselele ezinkulu engihlangana nazo uma ngisebenzisa amabhasi asendaweni yangakithi. Ukuhlala isikhathi eside ngaphakathi ebhasini. Amabhasi ahamba isikhathi eside, athatha isikhathi ukufika lapho siya khona. Ukugcwala ngokweqile ngaphakathi ebhasini. Iziteshi eziningi lapho ibhasi lihamba limal khona.

Uhambo olude engake ngalithatha ngebhasi. Kwakuwuhambo lapho ngangiya khona eThekwini. Isikhathi ngasidlulisa ngokuthi ngizilibazise ezinkundleni zokuxhumana. Ngangibuye ngilalele nomculo kumakhalekhukhwini wami. Ngazizwa ngidiniwe indlela ende engayihamba ngebhasi. Ngathi uma sengingedwa ngazitshela ukuthi angisoze ngaphinda ngahamba uhambo olude ngebhasi.

Ukukhuphuka kwentengo kaphethiloli kwenza impilo ibe nzima kulesi khathi esiphila kuso lapho imisebenzi yenqabile khona. Ukukhuphuka kwentengo kaphethiloli kukhuphula intengo yazo zonke izinto, ngoba kukhuphuka ngisho intengo yokudla kukhuphuke imali yokugibela.

Ngingafonela insizakalo yekhasimende, i-customer services. Ngibanike iphuzu lokubhekisisa. Bazongisiza, banginike inombolo yethikithi.

Ngingasebenzisa uhlelo lokuhamba i-Uber noma i-e-hailing. Uhlelo olusheshayo lolo uma ufuna ukufika ngokushesha ezindaweni ohlele ukuya kuzona.

Uma amabhasi endaweni yangakithi angethembeka, afike ngesikhathi, kungashintsha impilo yami ibe ngcono. Lokho kuzokwenza ngifike ngesikhathi emsebenzini ngibuye ngesikhathi nasekhaya. Kuzongisiza ngokuthi ngonge imali bese ngiyisebenzisa kwezinye izidingo zami. Kuzongisiza futhi nangokuthi isikhathi eside engisisebenzisa ngokuhamba ngebhasi, uma sincipha isikhathi sokuhamba ngebhasi, kusho ukuthi ngizoba nesikhathi esiningi ngikhone ukwenza neminye imisebenzi ngesikhathi enginaso.

Cha, mina angikaze ngazigibela izitimela ezintsha ezithulwe ngu-Prasa. Kepha ngikhulumile nabantu abake bazigibela lezi zitimela ezintsha ezithulwe ngu-Prasa. Bathi lezi zitimela ezintsha zithembekile azibizi kakhulu, futhi kuyajabulisa ukuhamba ngazo lezi zitimela ezintsha ze-Prasa. Zenza futhi uzizwe uphephile ngaphakathi.

Mngani wami, ithi ngikuchazele ngohlelo lwamabhasi asebenza egoli olubizwa ngamabhasi, i-Rea Vaya. Mngani wami lolu hlelo lwamabhasi i-Rea Vaya, itholakala eGoli lawo mabhasi akhelwa umzila wawo wodwa azohamba kuwona. la mabhasi awabizi kakhulu, kepha wona athembekile afika ngesikhathi. La mabhasi e-Rea Vaya aqala ukusebenza ngehora lesihlanu ekuseni, kuze kushaye ihora lesishiyagalolunye ebusuku. Esiteshini sawo alayisha njalo emva kwemizuzu eyishumi asebenza ngokushesha mngani.

Ukwehliswa kwamanani e-Uber ne-Bolt, kungenza abashayeli bathole imali encane. Futhi nezinkampani ze-Uber ne-Bolt, zithole ikhomishini encane. Uma amanani e-Uber ne-Bolt engehla, lokho kusho ukuthi baningi abantu abangakhona ukusebenzisa lolu hlelo lokuhamba.

Mngani wami, uthi uyazi nje ukuthi ukusebenzisa amathekisi kuphephile kakhulu? Futhi akekho umuntu ongakhona ukukuphampa ngaphakathi kwethekisi noma erenki yamathekisi. Futhi ukuya erenki yamathekisi akusilo ibanga elide. Uma unemoto uyakhona ukonga uphethiloli ngokuhamba ngethekisi, mngani.

Ngizozama ngazo zonke izindlela ukuba, ngiqoqe abantu abasebenza lapho ngisebenza khona, sisebenzise uhlelo lwe-lift club ukuqiniseka ukuthi ngifika ngesikhathi emsebenzini.